Mo segompienong batho ba le bantsi ba rata merogo. Mme ka jalo merogo e sa itsegeng, ba ka e dumelela yona go ya ka mafapha. Ka jalo nka akantsha merogo e e farologaneng go e leka gore batho ba kgone go e utlwa. Mme ba kgona go farologantsha merogo ya bona.

Monate wa go jalwa maungo a na ke gore o a jala ka boitumelo le lethabo, ka go itse gore di re fa dikotla mo mebeleng ya rona. Mme ebile le kwa dikolong ba di rekela barutwana go dija ka nako ya go tshola.

Merogo e e jaaka ditamati ga re e jalwa re penta penta mmu, e be re tshela dijwalo tsa rona. E be re khurumetsa, morago re tsaya metsi re a tshela. Morago ga foo letsatsi le letsatsi o tshela dijwalo tsa gago ka metsi. O di tshela mo mesong, o di tshela le maitsebo . Mme morago ga dijwalo di senna go gola, re tsaya dijwalo tsa rona re di batlela dikotla go di tshegetsa, gore di kgone go golela kwa godimo. Gore dijwalo tse di ka tlhogang mo teng di seke di a fisiwa ke letsatsi fa fatshe. Mme di kgone go gola sentle.

Rooibos-e e jalwa jaaka sejwalo sengwe le sengwe. O tsaya rooibos o e tsenya mo mmung morago o tshela metsi. Morago ga gore e tlhoge o tsaya dijwalo tsa teng o a di baya mo letsatsing, gore di ome. Mme morago wa di sila di omile morago ga gore di ome, o di batlela matlhare a tsone gore re tsenye mo go tsone. Re di tswale morago di isiwa ko mabenkeleng gore di kgone go rekisiwa.

Rooibos e re thusa ka dilo di le dintsi thata. Mme e re direla melemo mo mebeleng ya rona. Sa ntlha, go fokotsega ga mmele go thibela malwetsi a go tshwana le a dipelo, go thibela di-diabetes le tse dingwe. Ka jalo e batla re e nwa mme re seke re e nwa go feta selekano.

Dikgwetlho tse balemirui ba nang le tsona ka ga rooibos, ke gore e tsaya sebaka go tlhoga. Mme ebile ga e mo roba go kry-agala. Mme batho ba le bantsi ba e batla ebile ba e rata. Mme sena se ka ka se ka rarabololwa ka go jwala dijwalo di le dintsi tsa rooibos, gore di nne di le teng gore ha batho ba di tlhoka e be di le teng ka nako.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone, ke go tlhoka metsi go nosetsa dijwalo tsa bona. Go sokodisiwa ke diphologolo tse di jang diungo tse di fofang di tsena, di ja maungo mo ditoneng tsa bona le ditshenekegi tse di nnang ka fa tlase ga mmu dija dijwalo go tswa mo mmung.

Ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsona, ke go tsenya dijwalo tsena mo tin-ing. Ka gonne di tsaya lobaka lo lo telele ga di le ka mo gare ga thini gore di seke di a senyega.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng ke merogo. Ka gonne a re fa maatla, a re fa dikotla, a refa dilo di le dintsi mo mebeleng. Mme ke tsone tse di leng dikotla thata go feta maungo a otlhe a leng teng.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng ke mmopu. Ka gonne batho ba le bantsi ba rata mmopu. Mme ebile mmopu o re fa dikotla.

Dithoro le mabele di re thusa ka go etsa mabupi mo maphelong. Mme segompieno ga go sa lemiwa jaaka pele.

Fa go twe wine farming go tewa gore ke ko go diriwang teng dijalo tsa go dira wine. Ka jalo dijalo tsena di a jaliwa. Gonne wine e diriwa ka diterebe, ene re na le mefuta e le mentsi ya diterebe. Re na le diterebe tse di tala. Re na le diterebe tse di yellow. Re na le diterebe tse di tšhibidu . Ke tsone tse di dirisiwang go dira wine.

O tlhoka space se fa o jwalang teng. O tlhoka sefo ya go thibela gore dinonyane di seke di a ja dijwalo. O tlhoka dijwalo tse o di jwalang. O tlhoka metsi mo jarateng. O tlhoka le digarabo tsa go bereka mo tshingwaneng ya gago.

Go lemiwa gwa rooibos go re thusa thata mo maphelong. Ka gonne mofuta mongwe le mongwe o bereka tiro ya yona mo mmeleng. E re thusa ka dilo di le dintsi thata ene e botlhokwa thata mo maphelong a rona.

Dithoro le dijo tse ke di itseng ke digwete. Digwete di botlhokwa di re thusa ka go tlhatswa mahlo, gore a nne sweu thata. Beetroot-e e re thusa ka go oketsa madi mo mmeleng wa rona.

Gore ke tshwanetse go tsenya rooibos-o mo metsing a abollo pele ke ka e tsenya ko mmung. Mme gape ke tshele mmu metsi ebe ke epa mosima, gore dijwalo tsa yona di seke di a nna sebaka go tswa. Ga ke fetsa ke e tshele metsi.

Rooibos-o e re thusa ka go fokotsega ga mmele, malwetse a pelo, di-diabetes le tse dingwe tse ke sa di buang. Mme rooibos-o e botlhokwa thata, e re fa le ona maatla, e kgona le go re thusa gore pelo e pompe sentle. Se ke wa felelwa ke maatla.

Re dirisa rooibos for go nwa tee. Rooibos re e dirisa go itshasa ka yona mo mebeleng. Rooibos e dirisiwa gape fo ditlhare tsa go nwa le ditlhare tsa go tshasa fa o na le dintho, kapa go na le dilo tse di sa go tsamaeleng sentle mo mmeleng.

Go tsenya merogo mo di-tin-ing gore e tseye lobaka e seke ya senyega.

Ne ke tla reka merogo ya ditamati. Ka gonne yone e kgona go tsena mo tin-ing. Mme e kgona go nna sebaka e sa senyege.